Iyasichaphazela kakhulu into yoba funeke sihlale sinedatha, ngoba kaloku uba ngathi okanye uye kwikhampani uyofuna umsebenzi kuthiwa kuaplaywa online. Loo online lowo ke kuaplaywa kuye, kuye kunyanzeleke intoba ngaba ube nedatha. Hayi isichaphazela kabuhlungu shem, ibuhlungu ngoba kaloku ugqiba kwale mali yesonka ubuthi ubuyibekele isonka, kunyanzeleke intoba ngaba uba ungumntu ofuna umsebezi uyisebenzise le mali uthenge idatha ukuze uaplaye.

Kona kulungile, yeyona ndlela eseyisetyenziswa okanye yeyona ndlela esekusetyenziswa yona ukugqithisa okanye ukupapasha izinto ezenzeka ekuhlaleni. Yenza lula nalapho ke ngoba imisebenzi nezinye izinto ezipapashwayo uzifumana kwakule social media. Ndibona iluncedo, at the very same time ayilulo uncedo, ngoba ngelinye ixesha xa befuna ukukunyhasha bayakunyhasha bakunyhashe nakuloo social media. Kuphume izinto ebekungamelanga kuphuma zona, senditsho iingxelo ezibuthathaka, ii-personal details zakho, okanye izinto ubunganqweneli intoba ngaba zingaziwa ngabanye abantu. Yile ndithi lincedo ingeloncedo into ye-social media.

Luhle ungenelelo leWi-Fi yasimahla ekuhlaleni, kodwa liphinde ibe ngumcelimngeni ngoba ezi ndawo zinale Wi-Fi esimahla zikude kwiindawo esihlala kuzo. Fumanise funeke uhambile, usemngciphekweni wowuthathelwa ifowuni yakho.

Ewe, lungehla ubhalo kumaphephandaba okanye amabhali kumaphephandaba ngoba kaloku ixesha esinintsi ngoku, iindaba nazo zonke ezinye izinto ezenzekayo ekuhlaleni, ekuphileni kwethu eMzantsi Afrika sincedwa zezi fowuni, sizifumana kwezi social media. So, i-social media ingenelele kwizinto ezinkulu, yingakho ndibona intoba ngaba bazawunqongophala abantu abazawubhala okanye abazawubhala amaphepha.

Ndingahlala ndingabukeli ngoba andinayo, okanye uba ibaluleke kakhulu ndihambe ndiyobukela kumakhelwane.

Ndiyanicela bethuna, ndiyayazi ukuba nani nizoxhumana kwiWi-Fi yesikolo, kodwa izinto esizizeleyo azifani. Bambi bafuna ukufunda, bambi bazele i-entertainment. Ndiyacela sihloniphane. Enkosi.

Kusoloko befuna ukwazi ngabo nento yoba ngaba kuqhubeka ntoni ezimpilweni zabo kuba ingabantu abadumileyo. Ndicinga uba fanuba nantso into eyenza umdla.

Ndikhetha ndingakhethi mna. Umculo endiwumamelayo ngumculo endiva imeseyji kuwo. Lowo ke umculo ndiye ndiqhubeke ndiwumamele noba yi-single. Andivamisanga ukumamela ialbhamu ixesha elinintsi, ndimamela imeseyji esemculweni.

Kukufundisa nokuxhobisa iziphathamandla ezikhoyo nolunto ngokubanzi, nabasebenzi kuyadingeka befundisiwe, bebonisiwe ngezi ndlela zintsha zobuchwepheshe obukhoyo bokusebenzisa i-five G kunye ne-AI kwicandelo lezonyango.

Yoh! Andikwazanga ukusabhmitha i-assignment yam ngoba iWi-Fi ibindicothela kakhulu. Bendishekelwe nje yimizuzu elishumi elinesibhozo ukuba ndikwazi usabhmitha i-assignment yam, andikwazanga. Ndiva kabuhlungu ke yiloo nto. Bendinethemba loba ngaba noko ndingayipasa laa assignment ndikwazi uqesheka.

Ukucaphuka nje okungephi, ngoba ke ka iphelelwe ndingayisebenzisanga akukho nto ndinakuyenza. Kodwa iyandifundisa loo nto, funeke ndiqaphele xa ndithenga.

Ndingakhetha ibhasi ngoba noko ndikufutshane kuyo, futhi ikhuselekile amaxesha amaninzi.

Ndingamkhomba kwinethiwekhi kaTelkom ngoba nam ndiyayisebenzisa, iyandinceda kakhulu kuba ndingumntu okhangela umsebenzi. Ndiyakwazi uthenga eye-forty-nine rand ihlale iiveki ezimbini. Ndisebenzisa idatha emini, ndiphinde ndibe nedatha yasebusuku, iyandinceda kakhulu.